Ke nahana hore, phapang ke hore tswalla e laolwang a moruo wa naha, ke yona e bang ha e na botsitso, hobaneneng neng neng e eme hantle, neng neng e tlase, neng neng e hodimo. So e ka nna ba ke yona e etsang hore dintho di nyolohe kapa yona mekitlane e nyolohe.

Ke nahana ke tjhelete e o kadimang ho tjhelete e leng ya hao ya mokgolo bankeng e bang o kgolla ho yona.

Ke nahana ntho ya bohlokwa ke hore o tle monana ho rona bankeng, ke tle ke kgone ho o thusa le hona ho tataisa ntate, hobane ke nahana ha o tlo utlwisisa ha o bua le nna ke bua re ka nqane ho mohala, ke kopa o tle ho nna bankeng, ke tlo kgona ho o thusa.

Bolella hore ne ke re ke ntsha tjhelete, empa ha tswa tjhelete e ditshila. Jwale ke ne ke kopa tjhelete e hlwekileng, e lokileng. Nka se e nke tjhelete eo e ditshila e tswileng motjhining.

Mme o ka kgona ho ipolokela hona tjhelete bankeng, ebe o kgona ho tjhelete e boholoholo mohlomong ka mora sebakanyana se itseng kapa hona nakonyana e itseng, o tlohelletse moo bankeng. Jwale o ka ya ra lo bula, ra qala o kgone ho e sebedisa o kgone ho thola tjhelete e senang theko e hodimo.

Ha hona ntho o sa kgoneng ho etsa matsatsing ana a hona jwale, o ka kgona le ho bula di-account tse ding, wa kgona ho thola le di-funeral cover, wa kgona le ho reka, wa kgona le ho beha tjhelete, wa kgona le ho kadima tjhelete, wa kgona le ho thola mokitlane.

Dumela mme, ho na le molaetsa ko fumaneng mona founong o mbolellang hore ke tlamehile ke lokise nomoro ya ka ya PIN, empa ha ke utlwisisi hore hobaneng ebe na ho etsahalang moo account-ong ya ka. Ke kopa o nhlalosetse o be o nlokisetse ho re bomenemene bo ska hlotse bo hlaya hobane nka re ho na le motho ana ba tla ho nka tjhelete ya ka.

Kenya dinomoro tsa fono tsa nkgono kapo motho a tla lo lokolla tjhelete ha e fihla ka kwana ka Lesotho. O kenye le mabitso a hae, then o kenye le PIN a tla e sebedisa ha fihla ka kwana, a lo lokolla tjhelete eo motswalle wa ka.

Ka bomadimabe ngwaneso ha ke kena ke sheba, ke fumantsha hore ha wa e fumana ka baka la rekoto ya hao e tlase, jwalo ngwaneso ke kopa kgwedi tse tsheletseng tse latelang o ska kadima tjhelete, o ska bula di-account, o ska etsa eng kapa eng e tla senya monyetla wa hao hona jwale, ke kopa o tlohele re eme kgwedi tse ding tse tsheletseng hape re leke hape.

Ke kile ka utlwa hore ba ile ba shapa motho o mong, le hona ho mo lematsa, ba mo nkela le diphahlo tsa ka tlung.

Ke ne ke kopa thuso ka ho kenya ba lelapa la ka ho medical aid. Jwale ke ne ke kopa tlhalosetso ya hore ke difeng dikhampani tse le sebetsanang le tsona, ke tle ke shebe hore na ke efeng e lokileng e nka e nkang.

Eya nkgono ke ntho e etsahalang ho ba ha o leka kwano ka Mozambique, o no ke ke be wa kgona ho sebedisa ya rona tjhelete e ka mona. Ke ka hoo o tlamehileng o tjhentjhe ha o fihla ka kwana hobane ha di lekane, ya ka monana o tla fumana e le hodimo, ya ka kwanana ebe e tlase, ke ka hoo o tlamehileng ha o fihla ka kwanana, ebe wa fetola ho ya ka mona, o ise ho ya ka moo.

Ngwaneso hore o tlo bule account ke kopa o tle le pasa ya hao le mangolo a moo o dulang ngwaneso, ke tle ke kgone ho o thusa.

Ha ke e utlwisisi ho hang empa jwale re tla reng, ho ba motho e mong le mong o na le ditokelo, empa ha ke utlwisisi.

Ho ya ka nna le tsohle tse ke di boneng. Ke re batho bana ba ske ba dumellwa hobane, ba na le bona bobodu ba ho re ba nkele batho dintho tsa bona ha ba sa patale le hona ho ba lematsa, kapa ba kadimisana bona tjhelete tsena ka tjhelete e hodimo.